Ukuthuthukisa isithunzi nokuzimela komuntu okhubazekile. Ngingakhuthaza ukuzikhulumela futhi nginikeze ukwesekwa komuntu siqu kuyilapho ngiqinisekisa izindawo ezifinyeleleka kalula. Ngingagxila ekuthuthukiseni amakhono okuzimele, ngigqamise amandla awo, futhi ngikhuthaze ukufakwa komphakathi. Kukuhlonipha komfihlo babo, ngokumela amalungelo abo ngokomthetho kanye nokunikeza ukusekelwa ngokomzekelo nakho ngingakukhuthaza.

Uma umtholampilo wendawo ungayitholi imishanguzo ngengculazi isikhathi esingange nyanga. Lokho kungaholela ekuwohlokeni kwempilo, ukwanda kwenani legciwane egazini, ukuzivikela komzimba kube buthakathaka kanye nengozi enkulu ukungenwa izifo. Okunye okungahle kwenzeke, kungabangela ukucindezeleka kwengcondo nokwesaba phakathi kweziguli. Yingoba ukweqiwa kwemithi kungase kubangele nomuthi kanye nokufa okungaze kube ngaphezulu uma ukwelashwa kungaqalwa kabusha ngokushesha.

Emtholampilo, umuntu onengculazi uhlolelwa i-HIV ngokuhlolwa kwegazi noma ngokuswayipha ngomulomo, njengokuhlolwa kwe-HIV okusheshayo, noma i-Elisa, or kulandelwa ukuqinisekiswa nge-Western blot uma kudingeka. Isibalo se-CD four, sibe sesihlanganiswa ukuze kuhlolwe impilo yamasosha omzimba. Futhi ukuhlolwa komthamo wegciwane egazini kuhlolwa inani le-HIV egazini uqhubeka kokutheleleka.

nonke. Ngifuna ukuthatha isikhashana ukukhuluma ngo-anti. Ngeshwa ubhekene nesikhathi esinzima njengamanje futhi akanayo imali yokuziphilisa. Udonsa kanzima ngezindleko zokuphila eziyisisekelo futhi ngicabanga ukuthi kufanele sicabangele ukuhlangana njengomndeni ukuze simusize. Uma kukhona okwaziyo ukufaka isandla, ngisho nemali encane, kungawenza umehluko ngempela kuye. Ake sibone ukuthi singameseka kanjani kulesi sikhathi esinzima.

Abantu abakhubazekile babhekana nezithiyo ekuhleleni umndeni. Ukuhlanganisa izikhungo zezempilo ezingafinyeleleki, izinselele zokuxhumana kokucwaswa, ukuntula ulwazi lwabahlinzeki, izinkinga zezimali. Izinsizakalo ezinomkhawulo, imfundo yezempilo yocansi eyanele, izindaba zokuhamba kanye nemikhawulo yezomthetho.

Leso simo, ngingazizwa ngikhungathekile futhi ngiphelelwa isineke. Ngokulinda isikhathi eside ungase ungenze ngikhathazeke, futhi ukuba sendaweni eminyene kangaka kungase kudale umuzwa wokungakakhululeki. Kungase futhi kungeze ngizizwe nginganakiwe, ikakhulukazi uma kubonakala sengathi akekho onikeza noma usizo. Sekukonke ngiyobe ngizibuza ukuthi ngiyoke ngilithole yini usizo engiludingayo futhi ngingase ngiqale ukuzizwa ngigajwe .

Inkundla yezokuxhumana kanye nomsakazo, angaba amathuluzi asebenzayo okusabalalisa ulwazi lokuhlela umndeni, ngokuthi kwabelwane ngokuqukethwe okufundisayo ngokubamba amaseshini okuxoxisana, nokuhlanganyela nezithameli ezithile. Zombili lezi zinkundla zingasiza ukuqwashisa abantu, ukuqeda ukucwaswa, kanye nokunika amandla abantu ngolwazi olufinyelelekayo noluthembekile.

Umndeni usekela umkhulu angabi nomzwangedwa. Kungahlalwa kuxhumekile ngezincingo ezivamile noma izingxoxo zevidiyo. Angathunyelwa futhi izincwadi ezicabangelayo noma amaphakheji okunakekela. Futhi angafakwa ezinqumweni zomndeni. Kungahlelwa imibuthano ebonakalayo, futhi asizwe ngezindaba . Ukwengeza singadala izinkumbulo ezabiwe ngezithombe, futhi kuhlelwe ukumuvakashela, kunganokwenzeka ukuze kuqinisekiswe ukuthi uzizwa ethandwa futhi ehlanganisa.

Ukufundisa imiphakathi enezinkolelo eziqinile zamasiko mayelana nokuvimbela inzalo. Ukuxoxisana nabaholi bendawo namalungu omphakathi athembekile. Kungasetshenziswa ulimi oluhambisana namasiko, nezibonelo futhi kugqizelelwe izinzuzo zezempilo, kwabesifazane nezingane. Ngingabhekana futhi nemibono eyiphutha kunikezwe kufinyelela ezinhlelweni ezihlukahlukene zokuvimbela inzalo. Futhi nginike amandla, abesifazane nemindeni ngemfundo kanye nokuthatha izinqumo okwabelana ngazo. Faka ukufundisa kontanga. Kungasetshenziswa ukuxoxa izindaba kanye nemidiya yendawo, futhi kuhlonishwe ukuzwela kwamasiko ukuze kukhuthazwe ukuqonda nokwamukela .

elithandekayo. Siyabonga ngokuzinikela kwakhe ekulweleni umtholampilo ongumhamba nendlwane. Kusize kakhulu umphakathi wethu ngokuhlinzeka ngezinsizakalo zokunakekela kwezempilo ezibalulekile kulabo ababengakwazi ukufinyelela okulinganiselwe ngenxa yebanga noma izithiyo zezezimali. Imizamo yakho ithuthukise impilo yomuntu ngamunye kanye nenhlalakahle yonkana yomphakathi wethu. Futhi sibonga kakhulu ngokuseseka kwakho.

Ngizofaka izihlalo zabakhubazekile namalempu. Ngizocabangela izici ezifana nokuthobela imithetho yokufinyeleleka, umthamo ofanele kanye nobubanzi obuncane ukuze ngithole ukuzulazula okulula. Ngizoqinisekisa ukuthi indawo engaphezulu ayisheleli. ngezindawo zokuma eziyisicaba, futhi ngifake nama-hand rails, nokuvikela emaphethelweni ukuze baphephe. Ikakhulukazi izimpawu ezanele ukukhanya, nokuxhumana, nochwepheshe bokufinyeleleka ngizoqinisekisa ukuthi ilempu ihlangabezane nazozonke izilinganiso ezidingekayo. Ikakhulukazi okunye engizokucabangela ukuthi ke i-lempu kufanele icace, futhi ukunakekela okuvamile ngizokwenza kubaluleke ukugcina i-lempu iphephile futhi .